Dumelang ba heso ke le bitseditse kopanong ena kajeno, hobane ke na le taba ya bohlokwa eo re lokelang ho e sheba ka hloko haholoholo e amana le maphelo a batsofe ba heso mona motseng. Re bone dibaka tse ding moo batho ba bang ba hloka metsi a hlwekileng kapa motlakase. Tse pedi tseo e leng tsa bohlokwa maphelong a rona re le kaofela, empa ha re sheba boemo bona motseng wa rona, re bona hore batsofe ba rona bao hangata ba dulang ba le bang, kapa ba sa kgoneng ho iketsetsa dintho tse ding. Ke bona ba angwang haholo ke kotsi ena. Ha ho sena metsi batsofe ha ba kgone ho ya sedibeng kapa dibakeng tse hole ho ya lata metsi, ha motlakase o kgaoha, ba sitwa ho sebedisa diphahlo tse fanang ka mofuthu haholoholo mariha. Ba bang ba sebedisa meriana e hlokang ho bolokwa sebakeng se batlang. Empa ntle le motlakase e ka senyeha.

Taba ena e nepahetse ke taba ya nnete. Banna ba bangata ba tshaba ho bua mathata a bona ka lebaka la ditumelo tse itseng kapa tse reng monna ke nku ha lle kapa monna o tlameha ho mamella. Ke nahana hore tsela ena ntho e re ka etsang ke ho kgothalletsa puisano e bulehileng. Re lokela ho theha tikoloho moo banna ba ka ikutlwang ba bolokehile ho bua ka maikutlo a bona. E nngwe re ka etsang ke thuto le tsebo ka bophelo ba kelello, ho hlophisa dihloho tsa thuto kapa dipuo tse amanang le bophelo ba kelello bo ka thusang banna. Ho utlwisisa hore ho bua ka mathata, ha se bofokodi ke bohlale. E nngwe re ka e etsang ke dikopano kapa dihlopha tsa banna, ho theha dihlopha tsa banna moo ba ka buisanang ka mathata a bophelo a mosebetsi le ya kelello e le bona banna ka bo bona.

Ha ke ntse ke hlahloba ponahalo ya ditente tse lekolwang tshwaetso ya HIV ke ka re ditente tse ngata di tla di le bonolo, ebe di ka bonwa ha bonolo. Empa ha se ka mehla di leng maemong a kgahlisang kapa a haufi le moaho. Ka tsela e fanang ka boinotshi ho batlang ho hlahloba. Tse ding di shebahala ekang ke tsa tshohanyetso kapa tsa nakwana ho fapana le ho ba karolo ya tshebeletso ya bohlokwa. Mongolo kapa letshwao la tsona mongolo o teng ho ditente tse ngata, empa ka dinako tse ding o monyane kapa ha o bonahale hantle. Ho batho ba sa atameleng haholo, hape ho na le tente tse nang le mantswe. A ka nyedisang kapa a ka etsang hore ba bang ba ikutlwe ba ahlotswe, ho ka thibela ba bang ho kena.

Nna ke nahana hore ho ima ha bana kajeno ke sesupo sa ha hore setjhaba sa rona se se se lahlehetswe ke boikarabelo le bohlale ba ho hlokomela bana bana. Mehleng ya kgale, ho ne ho tsejwa hore ngwana ha a ja mahe kapa dikahare tsa diphoofolo o tla ba le takatso ya thobalano. Kajeno bana ba se ba itjella tsohle, ba shebella tsohle, ba bulela tsohle, empa ha ba fuwe bohlale kapa tlhokomelo. Bana ba kena dikamanong ba sa hlalosetswa hore bophelo bona le ditlamorao. Ho bohloko ho bona ngwana a fetoha motswadi dilemong tse fatshe. Ntho e tlamehileng hore a etse ke ho bapala le ho ithuta ho haha bokamoso. Re hloka hore re le batswadi, matitjhere le setjhaba ka kakaretso, re kgutle re rute bana bana, re ba hlalosetse, re ba tshehetse.

Ho ipuela nnete feela nna ke hlompha haholo ditshebeletso tsa dipetlele le di-clinic tsa private, hobane boholo ba tsona di hlwekile. Ho na le boitshepehi mme basebetsi ba teng ba mamela motho hantle seo a se buang. Seo ke se ratang haholo ke ka moo ba sebetsang ka potlako ka teng. Ha o hloke hore o eme dihora tse ngata, o emetse thuso le dijo tsa teng, ke nnete di monate ebile di hlokomela wena jwalo ka motho e seng feela jwalo ka mokudi. Empa ntho e ke sa e rateng ke hore ho utlwisa bohloko haholo. Ha o sena tjhelete hobane tefello tsa teng di phahame haholo. Mme e sita le ntho e nyenyane feela, e batla tjhelete e ngata. Se ka o thusang ke ha ho na le tjhelete e ngata kapa o patala insurance e ka o thusang ho lefella ditefello tseo tsa.

Tlhokomelo ya bophelo bo botle ke ntho ya bohlokwa haholo bophelong ba motho. Ha o fumana tlhokomelo ka nako. Dintho tse ngata tse ka bang kotsi di ka tshwarwa pele di hola. Sena se bolela hore re ka e thibela malwetse a masene, ra phekola tse bobebe pele di baka mathata a maholo. E bohlokwa haholo ho bana, batsofe, le batho ba phelang ka maemo a thata hobane ba hloka ho shejwa kamehla. Empa hape tlhokomelo ya bophelo bo botle ha se feela ho ya sepetlele. E kenyeleditse ho ja hantle ho ntlhatswa, ho ithuta ka mmele wa hao le ho tseba ha o sa ikutlwe hantle kapa ha o fapana. Ha re hlokomela bophelo, re kgona ho sebetsa hantle ho ithuta hantle le ho phela bophelo bo bo lelele, bo nang le thabo.

Phupjane le kgwedi ya tlhokomelo ya bophelo ba banna, ho bohlokwa hore banna ba hopole dintho tse itseng tse ka ba thusang ho phela bophelo bo botle. Ntlha ya pele e ke tlo bua ka ona, ke ho hlahlobela bophelo ba bona kamehla, ho kenyeletsa ho hlahloba kgatello ya madi le ho tseba boemo ba tswekere bo ba bona. Sa bobedi ke ho buisana ka maikutlo hobane ke tseba taba ya hore banna ba bangata ba boloka bohloko ba maikutlo ho fihlela ba kula ka hare. Bua le motho, ho fumana counselling kapa ho ikopanya le sehlopha sa tshehetso ke karolo ya bophelo bo botle. Sa boraro ke boitlhompho ho ja ka nepo, ho sebedisa bojwala ka tekano le ho tlohela ho tsuba. Ho bohlokwa hore re kgothaletse bana ho tseba hore ho batla thuso. Ha se bofokodi, empa ke bohlale le boikarabelo.

Ho bohloko haholo ha re bona hore clinic e le nngwe e ka ba le dingaka tse ngata bakeng sa mmele. Empa ha ho na le motho a ka thusang maikutlo kapa maikutlo a kelello. Batho ba nang le dithuto tsa psychology le social worker ba bangata ba ituletse hae ha ba sebetse. Ho ka loka taba ena ka hore mmuso o kenye ditsebi tsena le tsona lenaneng la tse hlokahalang haholo, hape ho ka thehwa mananeo a tshehetso diporofensing le metseng. Moo baithuti ba psychology le social worker ba ka etsang mesebetsi ya bona ya thuto teng, ba thusa setjhaba sena sa bo rona. Re hloka hore bophelo ba kelello bo se ke ba shejwa fela. Hobane maikutlo a bohloko a ka senya mmele clinic e ntle ha ena morero ha kelello ya motho e rwetse mathata a sa hlokomelweng. Re hloka tshebetso e hlophisitsweng e kenyelletsang bohle, e seng ba bongaka feela.

Ee, kgwedi ya Phupjane e hlaha e le nako ya ho hopotsa setjhaba ka bophelo bo botle ba banna. Empa ka maikutlo a ka ho ntso ho sa toboketswe ka ho lekaneng. Hangata re bona ho bua ka taba ena ka letsatsi le le leng kapa ka kgutlwana ya lenaneho feela ebe e fela taba ya teng. Taba ena e lokela ho angwa haholo dipuong, dipapatsong le mananeong a setjhaba. Banna ba bangata ba sa ntse ba tshaba ho buisana ka bophelo ba bona, haholoholo bophelo ba kelello. Hape re hloka dipuo ka dipetleleng, dikolong le dibakeng tsa mesebetsi. Moo o ka fanwang ka lesedi le tshehetso, ho ka ba molemo ha ho ka ba le matsholo a hlakileng a buang ka bophelo ba banna ka tsela e bulehileng, e e amolehileng le e sa nyatseheng. Ke hona moo re ka bonang diphethoho tsa nnete.